Mina ngokubona kwami, kwanele amabhasi asiza kakhulu and ahlezi ekhona afika ngesikhathi njalo ekumele afike ngaso and uma ukuthi kumatasa kakhulu kugcwele abantu baningi abantu abadinga ukuthi bahambe ayasiza nalapho.

Ngabe ngiqamba amanga uma ngase ngithi ngiyawathola noma ngiyawazi atholwaphi ama-time table okuhamba kwey'khathi zamabhasi. Ngiyacabanga ukuthi atholakala kanzima, hlampe kumele uze uye la ey'khungweni zamabhasi khona hlampe ukwazi ukuthola khona i-timetable angazi angeke ngize ngibe nesiqiniseko ngoba mina ngokwazi kwami ngigcina ngokubuza kwabanye abajwayele ukugibela amabhasi mase kube ibona-ke abangazisayo ukuthi amabhasi, ahamba ngey'khathi ezuwukuthi ngey'khathi eziwukuthi. Kodwa ekuthenini ngikwazi ukuthi ngizitholele mina i-information noma ulwazi ey'khungweni zamabhasi ayi, angikaze so angeke ngize ngazi kahle ngalokho ukuthi kuhamba kanjani.

Ukuthutha ngesitimela or ngezitimela ngiyacabanga ukuthi kungconywana kunokuthutha nawo ngamaloli. Kepha akukho ngcono kunokuthutha ngendiza ngoba uma ukuthatha ukubheka uma uthutha ngesitimela akubi khona i-traffic. Isitimela nje sihamba sisuke la sisuka khona size sofika la siya khona, akukho la sisuke sivimbeke khona mhlampe ngenxa yokuthi kune-traffic eningi, ziningi hlampe iy'timela ezimila endaweni eyodwa, kodwa kungenzeka phela uma kuwukuthi mhlawumpe khona esifile ngoba nazo ziyafa. Kodwa kukancane ukuthi sihambe sivimbeka ey'ndaweni ey'ningi okuzochitha isikhathi kugcina singafikanga ngesikhathi la siyakhona. Yingakho ngithi singcono ukuthutha iy'mpahla kunamaoli ngoba amaloli ahamba emgaqweni njengezinye iy'moto, kuba nama-accident kuba nezinto ey'ningi ezingenza ukuthi igcine ingasafikanga ngesikhathi. Koda-ke uma sesibheka emabhanoyini ayikho ngcono kunebhanoyi ngoba ibhanoyi lona lihamba one way.

Niyongixolela kodwa ayi, angeke ngikwazi ngoba anginalo ulwazi olutheni ngalolu daba.

Ngicabanga ukuthi izinzuzo ukuthi izithuthi zesonto zibathatha la ebehlala khona zibayisa la abafuna ukuya khona. Zibasuse futhi la abasuka khona zibabuyise la abahlala khona. Kanti uma uthatha ukubheka izithuthi zomphakathi zihamba ey'tobhini la kuma la okudilika khona noma la ukugibela khona abantu abaningi. So uma kwenzeka ukuthi mhlampe umuntu omdala ofuna ukuyogibela, kuzomele ukuthi baqale aye esitobhini kuqala agibele khona and noma futhi esebuya kuzomele ehle esitobhini asithi mhlampe kuyibanga elide ukuthi esitobhini nasekhaya uyabona ukuthi kuzohamba kube inkinga loko for yena?

Ngicabanga ukuthi izimali eziphumayo njalo ezima-toll noma ezama-toll gate, ziyamosha ngoba ngabe zama enye indlela yokuthi sithuthe izimpahla ey'nkulu njenge sitimela noma njengebhanoyi, ngoba ley'mali zamathole lezi zinyusa ama-expenses wokususa impahla from endaweni eyodwa izise kwenye indawo.

Angiboni ukuthi indaba yesikhathi ingaba iyona eyinkinga kakhulu uma wukuthi iy'ndlela esiyisebenzisayo ukuhambisa iy'mpahla kuyasiza ukwehlisa ukukhishwa kwe-carbon. So, ngiyacabanga ukuthi angizizwa angizizwa kabi kakhulu ngokuthi iy'mpahla zothatha iskhathi eside ukuthi zifike la eya khona, ngoba singakwazi ukuthi senze ngendlela yokuthi impahla ibe ningana ehambayo each time uma kumele ukuthi iye la eyakhona. So uma kuwukuthi ifika lapha ifika ivele iningi.

Kubalulekile kakhulu ukuthi izikhathi zokudiliva zisheshe zona, ngoba phela kuyasiza ekuthenini uma uthume into isheshe ifike la eya khona.

Engicabanga ukuthi ikona kuyinkinga kakhulu, ibanga okumele balihambe uma kuwukuthi baya esitobhini ukuyolinda izinto zokuhamba zomphakathi, ngoba izitobhu azikho seduze nala behlala khona esikhathini esiningi. So, ngiyacabanga ukuthi iyona nkinga nje enkulu ababhekana nayo leyo ekuthenini kumele bahambe ibanga ukuze bayogibela kumele futhi bahambe ibanga mase bebuya sekumele bebuyele endlini noma babuyele emakhaya.

Ezinye zezindlela abangazenza ukuthi basebenzise izindlela zokuthutha ezokwenza ukuthi abantu abadala balandeke emnyango njalo. Baqashe lezi nhlelo zokushayela ezizimele kanye nezinsizakalo zokuhamba ezihleliwe. Baphinde futhi bazame ukuthi kube nendlela yokuthi sebenzise izindlela zokubhukha ezilula ezifana nokushaya ucingo ukuze bakwazi ukuthi babhukhe.